Vhafuwi vhapo vha tsireledza zwifuwo zwavho nga heyi nḓila tsha u thoma vha ṱoḓulusa zwithu zwine zwa kho khakhisa zwifuwo zwavho kana zwivhangi tsha vhuvhili vha tea u zwi haedza nga mishonga yo fhambananaho vha dovha futhi hafhu vha sedza na zwiḽiwa zwo fanelaho zwine zwa vha na mutakalo uri zwifuwo zwavho zwi kone u tshila nga nḓila ya vhuḓi.

Ee ndo no vhuya nda vhona masiandaitwa o salanga malwadze zwavhuḓi kha zwifuwo zwa vhupo hanga nga uri zwifuwo zwinzhi zwi sala zwi tshi kha u lovha ende ha dovha futhi havha na ṱhahelelo ya zwifuwo nga ndavha ya u sa zwi londa.

Waini i limiwa nga nḓila dzo fhambananaho hu thoma ha ṱavhiwa mitshelo vha nga ḓivha magulunḓela kana maṋerentshisi kana maswiri kana maapuḽa then o no swika a kona u kiwa a kona u vhilisiwa u swika a tshi vhila a kona u vha ho itiwa waini.

Mafhi a lufhalala ndi mafhi a re na mutakalo nga maanḓa a tea u vhulungwa nga ndavha ya uri vhathu vhanzhi vha tshila ngao unga vhana a dovha futhi a ri thusa na kha mitakalo ya vhana a dovha futhi a ri thusa kha sia ḽa zwiḽiwa zwine zwavha na mutakalo zwine zwavha na pfhushi.

Khuhu dza tshivenḓa uri dzi aluwe zwavhuḓi dzi tea u nekedzwa zwiḽiwa zwi no nga sa mavhele na mufumbu une u wanala tshigayoni na wo uvha ho itiwa nga mavhele a dovha futhi a dza shelelwa na maḓi maḓi a re na vhutshilo a sina mashika.

Khaedu ine vhalimi vhanzhi vha ṱangana ngayo kha vhupo hanga musi vha tshi kho alusa khuhu dzo rengisa ndi musi hu tshilimo khuhu dza pfesa mufhiso dzi ambo ḓi ṋoka so vha nga wana uri vhavha vhasina zwishumiswa zwine zwa nga ita uri hu satu fhisesa nga ngomu hu vhe na murotholo nyana so arali dza pfesa mufhiso dzi a ṋoka dza mbo ḓi lovha na musi kha sia ḽa vhuria dza pfesa phepho dzi a aluwa dzi si dza vhuḓi dzi sina mutakalo wa vhuḓi.

Mushumo wa vhalimi nga hafhanoni hune nda vha ndi hone ndi wa vhuḓi ende wo ḓala u kho ita na zwa uri ri wane zwiḽiwa ende ri wane zwiḽiwa nga mitengo i fareaho vha kho kona u ri limela mavhele ane ri a kona u ita mugayo ra isa tshigayoni vha dovha futhi vha ri ṱavhela mitshaini na zwi spinach vha dovha hafhu vha ri itela na zwifuwo futhi zwi re na mutakalo na miomva yeneyi dzi bulasini.

Ya vhulimi vhuṱuku vhu kha ḓi dovha ha ndeme nga ndavha ya uri zwi ita uri ri vhe na zwiḽiwa nga maanḓa arali vha nga wana tshomedzo dzi bvaho kha muvhuso dzine dza ḓo vha thusa uri vha kone u renga zwishumiswa zwine vha vha vha khou zwi ṱoḓa.

Zwivhungu ndi zwone zwikhokhonono zwo no ḽa mavhele na zwifheṱi zwi fhedziwa nga mushonga uno vhudziwa upfi blue death.

U bveledzwa ha mikapu zwi thusa sia ḽa ikonomi yashu unga ndavha dzi fhela dzi tevhelaho tsha u thoma zwi vhanga uri hu vhe na mishumo ine i thusa vhaswa vhanzhi vhane a vha shumi uri vha wane mishumo and zwi dovha futhi zwa takusa ikonomi yashu tsha vhuvhili zwi ita uri shango ḽashu kha food security ḽi vhe ḽi si na thaidzo na luthihi and zwi engedza na tshelede ya shango nda dovha futhi zwa engedza na kualuwele kwa shango.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri dzi khoḽedzhi na dzi yunivesithi dzi dzhenelele kha fhungo ḽa zwa vhulimi u itela u thusa vhathu vhoṱhe vhane vha vha khou kundelwa nga theory na nga u vha vha na magavhelo uri vha kone u ita zwa u ṱavha nga ndavha ya uri zwi a thusa uri kha shango ḽashu hu savhe na shothedzo ya zwiḽiwa.

Fhuri ḽi ita zwithu zwo fhambananaho nga maanḓa ngauri tsha u thoma ḽi ita thophi, thophi ndi i ne ya itiwa nanga mugayo yo mixiwa mugayo ya dovha futhi ya sheliwa na kha rice ya dovha futhi fhuri ḽa ita na phuriti ya vhana vhaṱuku ya dovha futhi hafhu ya shuma sa mukapu and i na pfhushi nga maanḓa.

Vhashumi vha mabulasini vha tea u fhiwa zwithu zwine vha zwi ṱhoga, tsha u thoma vha tea u fhiwa mitshini ine vha tea u shumisa yone arali vha khou lima hu tou vha na magandakanda ane a vha fhungudzela mushumo uri na uri vha sa neta no neta. Vha tea u dovha futhi vha sapulaeliwa nga maḓi hu tou vha na dzi borehole uri vha kone u sheledza zwithu zwine vha ḓovha vha kho ṱavha zwone vha tea u dovha futhi hafhu vha fhiwa na mishonga dzikhemikhala dzo ya nga u fhambanana dzine vha ḓo dzi shela kha zwi zwe zwoṱhe vha ṱavha zwone kha miroho ḓivha miroho kana miomva kana maafukhada vha to sa apply ḽiwa nga tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhavha vha khou ṱoḓa khatsho zwi a thusa uri vha kone u bveledza zwithu zwoṱhe zwi re na pfhushi.

Tsha u thoma ndi ḓo dzula fhasi nda amba na supervisor na vhahulwane vhoṱhe nga heyi heinoni phurobuḽeme uri why ho itiwa zwithu zwa so ende ṋne why ndo siia nga murahu ndi songo fhiwa na masheleni arali zwa bala hafhu u solver phurobuḽeme ndi hafho hune nda doya kha tshiimiswa tsha vhashumi tshine tsha imelela vhashumi tshine tshi ḓo nthusa uri tshi ṱoḓe ma ḽoyara tshi lwele freedom yanga uri na nṋe ndi kone u wana zwire zwanga murahu.

Ngowa ndi mutshelo une wa aluwa fhasi mavuni une vhathu vha takalela uri una vithamini d na vithamini b six vhaṅwe vha tshi vha to bika vhaṅwe vha u ḽa wo tou ralo vhaṅwe vha thoma vha tou dudedze vha to nwa maḓi a hone.

Tshikili tshine tsha nga shumisiwa uri vhafumakadzi vha dzhenelele kha sia ḽa amba zwa vhulimi ndi musi vha tshi khou thoma vhaya kiḽasini vha funziwa uri zwa vhulimi zwiitisiwahani vha sumbedziwa na mitshini uri yoṱhe i shumisiswa hani uri vha kone u vha na nḓivho before vha sathu thoma vha ya vha dzibulasini kana dzi femeni u shuma tsha u thoma vha tea u thoma vha gudisiwa kiḽasini.

Vhulimi vhu ita uri vhathu vha muṱa vha vhe tsini na tsini nga uri arali vhoṱhe vha kho ita zwa vhulimi tsha u thoma vha a kona u eletshedzana uri sizini ine vha nga ṱavha ngayo zwifhio ndi ifhio vha thusana na kha mihumbulo vha dovha hafhu vha thusana na kha u u ṱusela na dzimbeu na u fhana na maḓi zwi ita uri vhavhe na vhushaka havhuḓi and zwi ita na zwa uri miṱani yavho hu savhe na nḓala.

Ngauri ndi ḓo vha ndi sa tsha wana na hoyo muthu kha dzi founu ndi ḓo ita special nda ima badani nda kana nda thoma nda vhudza vhadzulapo vhoṱhe uri kha vha ḓe vha dzhie dzi khavhishi nga mutengo u farelwaho nga five rand, five rand, five rand arali zwa bala havho nori a hu kho ḓa vhathu ndi ḓo thoma ndafha vhathu vha muṱa wa tsini nda dovha futhi nda fha vhadzulapo nga mahala dziṅwe dzo salaho nda isa kha zwikolo uri vhana vha tshikolo vha kone u wana dzi khavhishi nga mahala.

Kha sia ḽa vhulimi zwi tshi ḓa kha dzi khalaṅwaha u tea u thoma wa sedza uri khalaṅwaha afhio i tenda zwifhio sa tsumbo khalaṅwaha i nga vhuria i tendesa nga maanḓa dzi khavhishi na miroho i ngaho mutshaini na zwi sipinatshi khalaṅwaha ine ha vha hu khou na mvula hu tendesa mavhele na minwe mitshelo i ya ngaho sa dzi Ḽitshisi.

Vhunzhi ha vhalimi vha ṱavhesa khavhishi kha khalaṅwaha ya vhuria ngauri khavhishi a i ṱoḓani na mvula ende vhuria a si kanzhi mvula i tshi na.

Ya ndi ngoho vhalimi vhunzhi havho vha tea u thoma ngaho pulana vho sedzana na zwa uri nga hetsho tshifhinga zwine vha ḓo vha vha khou ṱavha zwi ḓo ita uri vha wane mvelelo dza vhuḓi na ende zwi ḓo ita uri vha kone u zwi rengisa zwe zwa vhuḓi na zwi na mutakalo wo fhelelaho.

Mbuyelo dza vhulimi kha shango ḽa afrika tshipembe ndi dza vhuḓi nga mannḓa ngauri tsha u thoma vhulimi vhu ite uri ri kone u vha na zwiḽiwa u sa vhe na ṱhahelelo dza zwiḽiwa tsha vhuvhili zwi dovha futhi zwa engedza ikonomi yashu ngauri vhalimi vhanzhi vha a kona uri vha rengisa zwiḽiwa zwavho kha maṅwe mashango ri vha ri khou sa pulaya na maṅwe mashango a nnḓa uri naho a kone u wana na zwiḽiwa.

Ee uya nga kuhumbulele kwanga zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi ngauri vhunzhi ha dzi kholomo dzine dza tsheiwa maṋanga vhunzhi hadzo dzi fhedzisela dzi songo tsha hula kana dzi songo tsha tshila tshifhinga tshilapfu nga ndavha ya uri dzivha dzo tsheiwa zwa sia dzo vha na tshinyalelo khadzo nga ngomu kha mutakalo hadzo.

Zwifuwo zwine a zwongo ṱhavheliwa zwi vhonala nga uri zwi vha zwi si na mutakalo munzhi ende no ṱavhanya u fa zwi a ṱavhanya u ri sia zwiṅwe zwa tou onda nga ndavha uri a zwo ngo ṱhavheliwa ende zwi a ṱavhanya u fariwa nga malwadze o fhambananaho zwino kha zwifuwo zwine zwo ṱhavheliwa zwi a kona u tshila tshifhinga tshilapfu na hula zwi aluwa zwo khwaṱha zwa khwaṱha ende na musi hu tshi vha na u tshintsha dzi si season ha dzi khalaṅwaha zwifuwo zwine zwo ṱhavheliwa ho zwi a kona u tshila zwi si na thaidzo.

Ndimo ya nḓirivhe kha vho rabulasi vhaṱuku iya vha vhuyedza ngauri vhunzhi havho vha a kona u ita waini ine vha fhedzisela vha khou i rengisa vhaṅwe vha dovha futhi hafhu vha ita na dzhusi ine vha dovha futhi vhavha vha khou i rengisa kha vhupo havho.

U ya nga ha nṋe ndi vhona unga a hu vhe na dzi PrEP program dzine dza anḓadziwa u thoma zwikoloni zwa fhasi u swika magudedzini a nṱha uri vhathu vhanzhi kha vha dzhiele vhulimi zwihulwane ngauri ndi hone ho faraho ikonomi ya fhano kha dzhango la afurika vhulimi vha ita uri risa shotheliwe nga zwiḽiwa na kha mishumo vhathu vhanzhi vha a kona uri vha wane mishumo ende vhulimi ndi zwithu zwine ra ḓo tshila nga zwo u swikisela.

Khumbelo ine nda nga ita ndi nga ṅwalela vha NYDA vhane vha thusa vho ramabindu vhaṱuku nda vhaisela khumbelo yanga ndi vhone vhane vha nga nthusa nga uri vhunzhi havho ramabindu maṱuku vha wana tshelede i bvaho kha tshi imiswa tshi no vhidzwa upfi NYDA.

Uya nga nḓivho ya nga vhulwadze ha khwanḓa vhu thivhelwa nga u ambadza kana nga injection ine yavha i kho to diḽana nga honovho vhulwadze ha mulomo phiriphiri i a thusa nga maanḓa.